Avuxeni vaakatiko laha purasini ra mina ndzi ni madirivha lama ndzi nga ma byala hi ku hambanahambana ka wona ndzi ni madirivha ya ntima ni lama ya rihlaza lava tsakelaka ma ntima va ma kuma hi xitalo lava tsakelaka mo basa va ma kuma hi xitalo xikan'we laha purasini ra hina hi tirhisa madirivha lama ku endla vhinyo hi na tivhinyo hi ku hambanahambana ka tona hi na vhinyo ya ntima hi tlhela hi va na vhinyo yo tshuka hi tlhela hi va na vhinyo basa leyi hi yi endlaka hi madirivha lama hambanahambana lama hi nga na wona hi tlhela hi ti nyiketela ku nyika mavhengele lamakulu lama xavisaka a tivhinyo leswaku ma hi xavisela a vhinyo ya hina na hina hi kha hi xavisa laha purasini ra hina lava tsakelaka ku tihlanganisa na hina va nga ta hala purasini ra hina va ta kuma vuxokoxoko hi vutalo xikan'we hi vhinyo ya hina, inkomu.

Tanihiloko laha Limpopo hi ri ni maxelo lamanene ndzi nga byala swimilana swo fana ni miroho, matamatisi xikan'we na mango tanihiloko mangwa yi kumeka ngopfu hala tikweni ra hina ra Limpopo laha ku naka swinene mpfula xikan'we na dyambu ra ko ri nga saseka hikwalaho ka maxelo ya ku saseka ma haleni ndzi nga byala miroho, mimangwa ni matamatisi ni yin'wana mihandzu xikan'we na matsavu hi ku hambanahambana.

Lexi ndzi faneleke ku xi tekela enhlokweni swinene hileswaku ndzi fanele ku byala timanga ta mina ti famba hi tilayini naswona timanga leti ni nga ti byalaku hi leta hi xichangani to va na swiphambati naswona ndzi tiyisisa leswaku loko ndzi ti byarile timanga ta mina ndzi ti nyika nkarhi wa ku ndzi va ndzi ti cheleta ni tlhela ni tivumbela misava ti tshamiseka ndzi tiyisisa na leswaku a ti dyiwi hi makondlo a ti hindzahandziwi hi tihuku a ti dyiwi na hi vusokoti ti tshama ti hlayisekile nkarhi hinkwawo leswaku hi ta kuma timanga letinene loko ku fika nkarhi wo tshovela timanga to saseka leti ti noneke.

Ndlela leyi ni nga hlengeletaka hi yona mati ya ku va tihomu ti kota ku nwa loko mpfula yi na ni kangetela madiromo mabhavhu swibye hi ku hambanahambana ka swona ni tiyisisa leswaku mati ma kona ma hlayisekile tihomu ti kota ku nwa.

Swifuwo swi hanya kahle hikuva swi kuma swakudya xikan'we ni mati kambe swifuwo naswona swi fanerile ku va swi kuma ku tlhaveriwa leswi ta ku swi ta kota ku hanya kahle swi se swi kota ku tisa ni mbuyelo lowunene no siveriwa eka mavabyi hi ku hambanahambana ka wona.

Ku sivela vuvabyi lebyi hangalakaka epurasini a ndzi ta tlhavela swifuwo swa mina nayiti yo sivela vuvabyi lebyi nga kona ndzi tlhela ndzi teka swiharhi swa mina ni swi rhurhela ka ndhawu leyi nga hlayiseka laha ko ka ku nga ri ki ni vuvabyi.

Vatirhi epurasini loko va nge se sungula ku senga masi va fanerile ku tiyisisa leswaku va hlamba mavoko hi mati ni xisibi xikan'we va hlantswa ni switirhisiwa leswi va lavaka ku swi tirhisa ku sengela masi va tlhela va basisa na swibye leswi nga ta sengeriwa masi eka swona ku papalata leswaku ku nga vi ni switsongwatsongwana.

Loko munhu a lava ku senga homu u rhanga a basisa ndhawu leyi a lavaka ku sengela ka yoho homu a basisa mavele ma homu leyi lava ku sengiwa se then-i a senga masi loko ma sengiwile masi ma kona se ma hlayisiwa ma vekiwa ka ndhawu leyi nga hlayiseka se ni hi tlhela hi basisa mavele ma homu endzhaku ka loko se yi sengiwini.

Ku va ndzi xavisa tihuku loko van'wani va vaxavi va mina va lava tihuku ta vona ti hluviwile ntsengo wa mali wa tlakuka hikokwalaho ka ku va ndzi va ndzi tirhise nkarhi wa mina wun'wani wa ku va ndzi tseleka mati ndzi tlhela ndzi va basela tihuku ta vona leswaku va kuma ti hluviwile va ti tlhela ti dlayiwa va tikuma ti lulamisekile.

Lexi ndzi xi langutaka eka mbewu ya mina loko ndzi sungula ku rima i ku va ndzi languta mbewu ya mina leswaku ya ha hlayisekile vutsongo bya yona na leswaku a yi dyiwanga ke hi switsotswani leswaku loko ndzi byarile swimilana swa kona swi ta huma swi hlayisekile swi nga ri na swi nga ri na mavabyi xikan'we no dyiwa hi switsotswani.

bya crop rotation hileswaku swimilani swi nga ndhawu yi nga toloveli ximilana xin'we na leswaku ku byariwa ka swimilana hi ku hambanahambana na ku va misava yi kota ku nona hi ku .

Ku cinca ka maxelo swi ni ku khumba eka nsirhelelo wa swakudya hi ndlela ya ku va loko tindhawu tin'wani kusuka ku nile swidzedze swinene a ku vi na swakudya eka tindhawu teto ku va loku ku pfumaleka ka swakudya swin'wana swakudya swi hi timpfula kasi kun'wana ku cinca ka maxelo ku ni mbuyelo hi ndlela ya ku va loko vanhu va rimile loko fika nkarhi wa timpfula va kuma ku tshovela ka leswi va swi rimeke.

Ndzi vona vatirhi epurasini va tirha kahle swinene hikokwalaho ka ku va va nghena hi nkarhi va tlhela va huma hi nkarhi lowu faneleke naswona loko ku fika siku ra muholo a va tshamanga va tlurisiwa eka muholo wa vona va hola hi laha swi faneleke nakona loko ko fika masiku ya ku wiseni ekaya n'wamapurasi wa va longela swakudya va famba na swona va ya dya na maxaka ya vona ekaya.

A swi lulamangi hikuva vatirhi loko va tirha navusiku epurasini va nga ha hlaseriwi hi makhamba ku ma ku makhamba ma ta eku vuyi eku yiveni leswi nga va vekaka enghozini.

Muholo wa le purasini wa pfuna ku va u fikelela swilaveko swa vona tanihiloko va kha va tirha va hola muholo lowu nga fanela ku va ku heta ku endla timfanelo leti va lavaka ku endla tona ekaya kambe a wu fikeleli swilaveko hinkwaswo tanihiloko va nga holi ku fana na van'wani va vatirhi la vo ka va nga tirheki emapurasini.

Mina epurasini ya mina ni na tihuku na timbuti na tihomu kambe ndzi tiyisisa leswaku vatirhi va mina va tshama va hlayisekile na leswaku swifuwo swa mina swi tshama swi hlayisekile purasini laha ku na varindzi lava swi rindzaka leswaku loko vatirhi va tirha va hatla va chayisa va ye kaya ka ha ri na nkarhi ku papalata leswaku va nga hlangani na makhombo naswona ku na switirho leswi va swi tirhisaka loko va kha va kambe swifuwo leswaku va tisirhelela leswaku va nga tluleli hi switsongwatsongwana.